Umculo we-classical, lo mculo ungenye yezinto ezikhethelwa kakhulu uma kukhulunywa ngokufunda, abacwaningi bathole ukuthi umculo we-classical ikakhulukazi iziqeshana ezingenawo amagama. Ungasiza ekuthuthukiseni ukugxila, ingqondo nokunciphisa ukucindezeleka, lokhu kungenxa yokuthi uvame ukuba nezingoma ezinemigqa ecacile, ama-rythm azolile nokwakheka okuhlelekile okungaphazamisi ingqondo.

Ukusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile ukuqapha nokuphatha imisebenzi yansuku zonke kunikeza izinzuzo eziningi, ezinjengakulawula okukhulu nokusebenziseka kalula. Amadivayisi ahlakaniphile akuvumela ukuthi ulawule izinto eziningi ekhaya lakho kude noma ngezwi isibonelo, ungavula noma uvale izibani, ulungise izinga lokushisa endlini noma uqinisekise ukuthi iminyango ikhiyiwe.

I-smartphone ihlanganise amadivayisi amaningi ibe yinye, ngaphambi kwama-smartphones abathengi babevame ukuphatha omakhalekhukhwini abahlukene bezincingo, imibhalo, ama-PDA abasizi bedijithali bomuntu benhlangano. Izidlali zemidiya eziphathwayo zomculo kanye namakhamera akhomba futhi ashuthe izithombe, i-smartphone ihlanganise le misebenzi okuholele ekwehleni kwalezi zisetshenziswa ezinenhloso eyodwa.

Izici okufanele ukuzicabangele lapho ukhetha uhlelo lokusebenza lwebhange ukuphepha, le yiyona ebaluleke kakhulu, qiniseka ukuthi uhlelo lokusebenza lwebhange lwakho lusebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuphepha. Ukuba lula kokusebenzisa, uhlelo lokusebenzisa kufanele kube lula ukulisebenzisa nokuluzulazula, izici ezitholakalayo available features. Ngaphandle kokubhanga okuyisisekelo, njengokuhlola ibhalansi nokudlulisa imali cabanga ukuthi yiziphi ezinye izici ozidingayo. Landa kuphela uhlelo lokusebenza olusemthethweni, njalo landa uhlelo lokusebenza lwebhange lakho kuphela ezitolo zezinhlelo zokusebenza ezisemthethweni, i-Google Playstore ye-Android noma Apple app store ye-IOS.